Di ama thata ba tlhoka tiro ka gonne ba tlhoka tiro le bone ba tlhoka data gore ba ka batla ditiro, mme ditlhwatlhwa tse di kwa godimo di ba ama thata mme gape le go batla tshedimosetso e nngwe mo mafaratlhatlheng, mme e ka ba ama thata fa tlhotlhwa ya data e ka ya ko godimo gonne data e botlhokwa thata mo botshelong jwa segompieno, ka gonne e dirile botshelo gore bo tokofale re kgone go tsena mo mafaratlhatlheng sentle, re kgone go kry-a tshedimosetso e e siameng.

E mme nna ke tlhopa data ya internet-e, e ya four hundred-e e ka nna ya nna di-gig tse fifty mme yone e ntsaya dikgwedi tsotlhe mme ke e dirisa thata go tsena mo sengwe le sengweng, jaaka bo-WhatsApp, Facebook-u, kana YouTube ke tsena gotlhe mo go yone, mme ke e dirisa sentle mme dira botshelo bonolo thata mme le ga gona le poor network-e nnyaa.

E ke rekileng mo kgweding e fetileng, ke a four hundred rand-a, mme ke dirisa lobaka la kgwedi ka gonne ke dirisa sentle fela, ga ke lebelele dilo tse di seng botlhokwa, mme fa o batla go dirisa data sentle o tshwanetse o lebelele dilo tse di botlhokwa thata go kry-a tshedimosetso e seng go shebana le dilo tse e seng maleba tse di ka se go tse di ka se go tsweleng mosola jalo le jalo, mme o e dirise thata go ka batla go apply-ela dithuto tse di kgolwane.

Ee mme nna nka itumelela fifty gig ya gig di le masome a matlhano di ka intumedisa gape nka rata e tsena ka letsatsi la ntlha la kgwedi, ka gonne 'tsatsi la ntlha la kgwedi le ka dira gore ke bone gore ke dirisa selekano se se kae sa data.

Ee mme sala go tsenngwa mafaratlhatlha a five G, e ya e taboga ka lebelo lo le makatsang le dira dilo bonolo mo matshelong a rona, re ka kgona go fitlhelela tshedimosetso sentle, mme re ka kgona go ka apply mo ditheong tse di farologaneng sentle, ntle le kgoreletso ya network-e mme five G e botlhokwa thata man e dirile dilo bonolo re kgona go access information-e re kgona go kry-a tshedimosetso bonolo ee mme tsela e e leng gore e dirile dilo bonolo ka teng re kgona go a polaela mebereko re kgona go apply-ela le dikolo tse di farologaneng jaaka bo di yunibesithi le di-college jalo le jalo.

Ee, mme tsala ya me, o ka nna wa dirisa wa reka internet data gore o tlotle le balosika mme fa o dirisa network-e ya MTN o ka nna wa dailer star one four one star mme wa tsenya PIN-e kwa bofelelong wa tobetsa hash-e mme data e o e tsene fela sentle mme o tshwanetse wa reka ya kgwedi jaaka bo-fifty gig gore o kgone go tlotla le bone sentle ka boripana.

Ga data jaaka e fela pele ga nako ke utlwa botlhoko thata ka gonne ke tlabe ke fetiwa ke tshedimosetso e e maleba le gore lefatshe le fetogile yang, mme go ya ka nna, go dirisa data ka maleba o ka dirisetsa dilo tse e leng gore di botlhokwa go kry-a tshedimosetso e e maleba e leng gore ga o dirise data ya gago go tlhapoge kana bo tlhatswa, o nolofatsa o e dirisa sentle o ka nna o ipela go reka letsatsi o dirisa selekano se se kae sa data.

Gantsi a ke a ko mabenkeleng ke reka mowa, e be ke e fetolela gore e nne data ka gonne ya ke dirisa sediriswa sa MTN ke kgona gore ga ke rekile data ya four hundred kana makgolo a mane ee, ke kgona go kry-a gape makgolo a mane o kgona go kry a makgolo a a mangwe gape a le nne e gore ke kgone go leletsa ba bangwe, mme gape ke kgona go kry-a dimpho teng mo MTN ga ke recharge ka mowa ee mme seo se dira gore ke kgone go boloka madi thata fa ke dirisa ke tsamaya ka tsela eno ya go reka mowa.